Ke ditlamelwana di tshwana le mafelo a bitswang di-home, ko e leng gore bagolo ba ya teng, fa e le gore ga ba tlhole ba kry-a tlhokomelo segolosentle mo gae, ba ya teng ba go tlhokomelwa teng sentle ko o.

Ke bona go le botoka gore ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone ka gore go siame gore mogolo a tlhokomelwa ke bana ba gagwe, ko e leng gore o tla dula a gololosegile teng, a bone ditlogolo, bo ditlogolwana jalo-jalo, a tlhokomelwe ke batho ba e leng gore o wa ba itse go na le gore mogolo wa Modimo a isiwe ko matlung a tlhokomelo tsa bagodi ko e leng gore gongwe a ka tswarwa makgwakgwa teng, a ka gopola ba lelapa la gagwe and-e bagolo ke batho ba e leng gore ga ba tlhoke gore ba dule ntse ba le mo kutlobotlhokong, pelo tsa bone di setse di godile klaar ba utlwile, ba batla go ipona fela ba na le ba losika le ditsala, ke mo ba kry-ang boitumelo ba bone gone.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelesegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke dilo di tshwana le go nosa bagolo dipitsana, meriana ya seTswana, ditswammung, e leng gore bagolo ba dumela gore di nonofatsa mmele, di 'ira masole a bone gore a nne le maatla, mme jaanong tota gone ee, di farologana le tse tsa Sekgowa, mme jaanong tse tsa seTswana di na le boammaaruri tota.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona thata malebana le go tsofala le go tlhokomela batsofe ka dintlha tse di latelang, ka gore fa bagolo ba setse ba godile ba tlhoka tlhokomelo e e leng gore e tseneletse and-e ga ba batle go tlhola ba ja se ba ja se, motsofe ke motho o e leng gore tshwan'tse a newe dijo sentle tse di maleba, a newe le meriana ya gagwe e gore masole a gagwe a mmele a dula ntse a itwanela.

Ke akanya gore lelapa le setšhaba di na le seabe tota mo go tlameleng batsofe, ka gore batsofe ke batho ba e leng gore ba tlhoka tshireletso, tlamelo, tlhokomelo e leng gore e tseneletse and-e jaanong jaaka re le bašwa, re tshwan'tse re ba tseye fela jaaka bantse ka gore ke batsofe, ke bagolo ba rona, ke batsadi ba rona. Mme ke bona di farologane thata ka ditso, ka gore ditso dingwe le dingwe di na le ka mokgwa o di 'irang dilo ka gone.

Mo tikologong ya ka re na le tirelo e le 'osi e bitswang badirisi ko ba tlamelang bagolo teng ka dijo, , diaparo, bagolo ba e leng gore ga ba tlhole ba kgona.

Jaaka bana ba kgarakgatswa ke matshelo a bone jaana, bagolo go na le ditheo tse e leng gore di 'iretswe fela bone, di tshwana le bo di-home based care, di butswe go tlhokomelwa bagolo teng, bagolo ba e leng gore ga ba tlhole ba kgona go itlhokomela le bana ga ba tlhole ba kgona. Mme mafelo ao, a ka ba tlamela ka dijo gotlhe, botlhaswa, diaparo le malatsinyana. Mme ee, ke dumela gore go a duelwa ka gore bagolo ba tsamaya ka dikarata tsa bone tsa diphenšene, jaanong ke monka ba itirela ga ba le kwa.

Ke akanya gore ke thulaganyo e ntle tota ka gore, go botlhoko go bona motsadi wa gago a sotlhega or-e mogolo mongwe le mongwe fela a sotlhega. E ka tokafadiwa ka ditsela di tshwana le gore ko ditheong tseo bagolo ba dule ba sa sotlhakakiwe, go nne le gore bana ba ba ye go ba tlhola and-e ba ba 'itlhele ba le mo maemong a siameng, maemo a ditheo tseo le one a tokafadiwe, dijo tse ba di jang, gotlhe.

Ke akanya gore phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe, e na le boleng jo bo tseneletseng tota mo matshelong a bone ka gore, ga ba tlhole ba kgona go nna le letseno or-e ba ka tsoga ba re ba ya tirong, jaanong phenšenenyana, madinyana a ba kry-ang ke ona a ba dirang gore ba iphedise ka one.

Ga o le mošwa o tlhokometse mogolo, o kgona go ya ko dikantorong tsa SASSA o ile o ba bolelele gore o tlhokometse mogolo mme ga o na le tseno, mme ba tla go thusa, ba tla go direla, akere mogolo o tla be le ene a kwadisitse a patalwa phenšene ya gagwe ya kgwedi le kgwedi, lwena o le mošwa o kgona go ya go kwadisa gore o kry-e sengwenyana gore nnya, le wena o kgone go itlamela ka gore o tlhokometse mogolo.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe, ga ke bone tota e ama lelapa morwalo wa madi mo lelapeng la batlhokomedi, tota ga ke bone e le morwalo.

Go ya ka kitso potlana e ke nang le yone, motho o simolola go amogela madi a phenšene a na le dingwaga di le sixty-five. Ke bona go le maleba and-e ba tlhophile dingwaga tseo gobaneng o motho yo e leng gore o godile and-e o tlogetse le mmereko ka nako e o.

Ke bona ka tsela e e siameng ya gore ba fitlhelela gore ba kgona go ya dipetlele, ke fa department-e or-e government-e e ka ba lokisetsa di-transport-o tsa mahala gore fa e le date-e ya bone transport-o eo e tsamaye, e ba latele mo magaeng a bone, go ya ka go farologana ka di date-e tsa bone.

Batho ba ba tsofetseng ga ba kgone go fitlhelela dipetlele, ke nagana go ka diriwa gore puso e tlamele batsofe ka di-transport-o tsa mahala, go ya ko dipetlele gonne ke bagolo ba bangwe ga ba na dikoloi, ba bangwe ga ba kgone go tsamaya and-e ke bagolo ba rona ba re godisitse. Ke nagana gore puso go ka nna botoka fa ba ka ineela ka di-transport-o tse di ka tseyang bagolo mo metseng ya bone, go ya ka di-date-e tsa bone go farologana go ya bookelong, ba kgone go thusega.

Mo ke dulang teng ga go sekgakala se se kalo-kalo gore ke bone ditlamelo tsa pholo le ditirelo tsa bone tsa potlako, mme ditirelo tsa bone tsa potlako le tsone di a thusa ka gore ga re tseye nako e telele re le mo mmeleng ba thusa ka potlako.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhelele kwa mekhukhung, ka gore kwa mekhukhung o 'itlhela baepei ba e le goreng ga ba na madi or-e ga ba kgone go tlaya ko metsesetoropong ba ya go batla ditlamelo tsa ditleliniki, jaanong ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di ba 'irela gore ba late gore batho ba Modimo le bone ba kgone go itlhatlhoba.